Izizukulwane ezincane kufanele zikhethe imisebenzi eyahlukene ngoba uma uma zonke zizokhetha imisebenzi yokulima, imisebenzi izoba mncane siningi isizukulwane esincane kanti kungcono uma bezokhetha imisebenzi eyahlukene. Abanye bazolima abanye bazoya kweminye imikhakha yokusebenza. Lokho kuyasiza ukuthi intsha isebenze ibe ningi emsebenzini.

Ukupakishwa kufanele ngaphandle kubhalwe ukuthi ngaphakathi kukhonani izini ozozifica kule nto epakishiwe. Lokho kuyasiza ukuthi umuntu uma epakishelwe abone ukuthi ngaphakathi kunani kutholakala ini akufani nanoma uzothola into noma uthenga i-product othola ukuthi ayipakishiwe ngendlela ayibhalwanga ukuthi ngaphakathi kukhonani. Umuntu kufanele athenge into ayibonayo ukuthi ngaphakathi kunani.

USipho ngingamcebisa ngokuthi aqhubeke atshale ummbila noma ngabe yisipho isimo sonyaka. Azame ukucela izinkampani ezinkulu zimlekelele ngokwezimali ukuthi aqhubeke atshale. Lokho kuyomsiza ukuthi uma esetshalile useyokwazi naye ukuzimela, athathe lokhu akutshalile adayise athole inzuzo aqhubeke kanjalo nebhizinisi lakhe lokutshala.

Kunabantu abathenga umhlaba ngokusemthethweni okuyibona okungamelanga baphazanyiswe uma kuthiwa kubuyiselwa umhlaba. Bese kuba khona labo abathenga umhlaba emakhoneni kungaziwa ukuthi bawuthenge kanjani. Badayiselana nabantu abaphezulu iy'phathimandla. So labo abasuke bawuthenge ngokusemthethweni kufanele ukuba bayekwe baqhubeke bahlale lapho-ke.

Ubaba uNkosi kufanele aqhubeke onge eyakhe imbewu. Lokho kuyamusiza kakhulu ukuthi uma esezotshala sekufike isizini elandelayo yokutshala angahlupheki ngokukhipha izimali eyothenga imbewu. Kube ukuthi uvele unayo eyakhe imbewu ayisevile noma ayibekile ukuthi atshale ngaleso sikhathi uma sesifikile.

Uma ulimile kuyaye kube nezinunu noma izinambuzane ezincane ezidla izitshalo. Unokubonga uma ufika lapho otshale khona noma ulime khona, uthi uyafika ufica izitshalo zidlekile kancane, kakhulukazi ummbila. Lapho kusuke kufanele uthenge khona umuthi wokuwufutha ummbila khona zizokwazi ukuthi zife.

Uhulumeni sinesicelo sokuthi utshale imali ebhizinisini lethu lokutshala. Lapho sisuke sizosiza khona nomphakathi ohlwempu ngokudla esisuke sikutshalile. Akuthina kuphela esiyozuza ngokutshala kodwa nomphakathi usuke uyozuza.

Kubalulekile ukuhlolwa kwenhlabathi ngaphambi kokuba utshale khona uzokwazi ukuthi inhlabathi ezilungele yini izitshalo ofuna ukuzitshala. Uma uthola ukuthi inhlabathi ayizilungelanga izitshalo ofuna ukutshala, kubalulekile ukuthi uthole umanyolo kube uwona oqala uwufake noma uwuhlanganise nenhlabathi khona izitshalo zakho zizokhula kahle.

Imibuzo engingayibuza umphathi mayelelana nokubulala izinambuzane noma nokusetshenziswa kwe-PPE ngingambuza ukuthi ithatha isikhathi esingananani ukuthi ibulale izinambuzane emva kokuba seney'futhile noma seniyifakile. Futhi ngingambuza ukuthi uma kwenzeka ukuthi ngiyayithinta ngephutha, yini ezokwenzeka lapho-ke?

Kufanele uma uzohlukanisa imigqa ekutshaleni, uthole ugandaganda okuyiwona ozokudwebela ukuvukuzele nenhlabathi.

Organic amendments ibulala amagciwane noma izifo emhlabathini. Iyaye isize kakhulu izitshalo ukuthi zikhule ngendlela elungile emhlabathini ofudumele lapho khona izifo zingekho emhlabathini.

Mphakathi wakithi benginesifiso lana, ngicela ukuthi ningelekelele nginesicelo sokuthi ningisize ngifuna ukutshala izitshalo. Ngifuna ukuvula ingadi yasendlini. Nginethemba lokuthi abaningi benu bazokubona lokhu njengenzuzo kuwo wonke umuntu kepha hhayi kumina kuphela. Benginesicelo sokuthi ngisizane nabalaphi bendabuko sivule ingadi ezosiza nomphakathi wonke.

Imiphakathi kumele ilekelele abalimu abadonsa kanzima ngokubapha umanyolo izimbewu. Ubalekelele futhi nokuthi bathole amanzi, ikakhulukazi umasipala wendawo noma abaphathi bendawo.

Izisebenzi kufanele ziqinisekise ukuphathwa kahle kwezitshalo ezithambile ngokuthi uma kunendlela yokuthi bazifake emabhokisini benze lokho bazifake nomanyolo wakhona. Zihlezi ziniseliwe zihlezi zisemabhokisini kuze kube ukuthi ziyatshalwa lapho zitshalwa khona. Futhi uma behamba engadini, baqikelele indlela abahamba ngayo, bangabulali izitshalo.

UNokuthula kufanele ukuthi aye ezitolo ezidayisa imithi yokuchela ezitshalweni ukuthi kufe izinambuzane nezitshalo. Afuthe zonke izitshalo zakhe lapho kukhona khona izinambuzane nezintwala nezimbhungulu. Ilapho-ke zizofa khona.

Ziningi izinselela ukuhlangatshezwana nazo ekutshaleni noma ekuthuthukiseni komhlabathi ngokutshala. Kungaba ukushoda kwamanzi noma ukungatholakali kwembewu yokutshala. Kuphinde kube izinambuzane nezintwala eziyaye zidle izitshalo. Lapho kusuke kudingeka khona imali ukuze uthenge imithi yokubulala izinambuzane.

Ilekelela kakhulu ekuthenini izitshalo zingafi zingaphuki ziqhubeke zime ziqine zikhule ziye phambili.

Amakhasimende kufanele abe nakho konke lokho angakhetha kukho, noma lokho akutholayo. Lokho kuyosiza ibhizimusi lakhe ukuthi lidlondlobale liye phambili. Asengenza ukuthi aqinise kakhulu kulokhu kudla kwesizini kodwa akufake nokunye uma kwenzeka ukuthi amakhasimende afuna ukudla okuhlukile kunalokhu kwesizini okusha.

Abasebenzi kufanele bagqoke ezandleni bafake ama-gloves ukuze bazogcina izandla zabo zi-safe. Bafake nama-mask bazogcina bephefumula umoya olungile. Ezingadini ziningi izinto ezitholakala khona. Kufanele bagcine be safe, bagqoke. Kufana nommbila ume utshale ummbila uma uyongena phakathi kufanele ugqoke ngoba uyaluma emzimbeni.